Dikereke tseo re na le tsona di fapane hobane tse ding ke dikereke tsa molao. Tse yang ka molao, ka hore na dintho di ne di etsuwa jwang mehleng ya kgale- kgale. Tse ding ke dikereke tsa sejwalejwale, jwale batho ba iketsetsa ho ya ka bo rata. Mohlala, kereke ya Roma ke kereke ya moetlo le kereke ya Wesele le Fora. Ke dikereke tsa kgale tsa molao. Jwale ee, le bona ba keteka keresemese ka di twenty five tsa Tshitwe. Nna ke bona e le hore feela ke hobaneng dikereke tse ding ke tsa molao, tse ding ha se tsa molao, jwale ha ba tsamaisane ka dintlha tse itseng hobane ha ba qala ka tsela e tshwanang ebile tjhebelopele ya bona ha e tshwane. Ke nahana hore tshitiso e moo.

Dijo tse ke di ratang haholo, tse ke butseng di phehwa ka tlung ho tswa lapeng la rona. E ne le bohobe ka nama ya kgoho e mathileng, le moroho le mokopu. Di na le tatso ebile ke dijo tse hlwekisang mmele, tse etsang hore mmele o tiiye. Ke tsona dijo tse ke di ratang ka ho fetisisa tseo.

Ka nnete hake batle ho bua maka hobane mona ke bua ka maikutlo aka le dintho tseo ke di tsebang. E, ke ye ke utlwe ho thwe hona le lebollo la basadi empa hore na ho etswang moo le nna ke utlwa kesa tsebe hobane hangata batho, banana kapa batho ba batshehadi ha ba tswa lebollong, ha ba atisi ho bua ka se etsahetseng lebollong la bona hobane ba re ke sephiri sa bona le batho ba tswang moo. Empa ntho e ke tsebang ke hore, e ba atisang ho bua ke hore ba etsa eng. Ke hore ha o ya lebollong, o le motho wa ngwanana kapo wa wa, o le ngwanana hao ya lebollong, ho thwe o lo fetola mosadi. Jwale o lo rutwa ditsela le mokgwa wa ho ba mosadi le ho etsa dintho ka tsela e fapaneng le eo banana ba etsang ka yona.

Ka nnete ke bothata bo jeleng setsi haholoholo naheng ya rona. Nna tsela e ke sebetsang ka yona, ke ile ka ithekela di emere tseo ke tla kgelellang metsi ho tsona mehlaena hoseng hore ke di tlatse. Hore ha o ka etsahala hore metsi a kwallwe, ke be ke tseba hore hona le a mang a ke ipehetseng ona hore ke kgone ho pheha, ho hlapa le ho hlatswa dijana kapa yona washini. Ke be le di emere tseo e leng tsa toilet feela, kapa tsa ntlwaneng feela tseo ke tsebang hore metsi a teng ke a ntlwana feela.E be ho be le metsi a ka tlung a re a sebedisetsang ntho tsa ka tlung.

Ntho e kgolo e kgahlisang ka ho phela mmusong ona wa tokoloho ke hore re phela ka bolokolohi, ha hona motho a iphumanang a hatelletswe. Le ha e ntse e le teng kgatello, ha e sa tshwana le nakong ya pele. Motho o kgona ho ya sekolong, o etse dintho, o fetisetse dithuto tsa hao pele e be ha mamorao o sebetsa mosebetsi o wena o batlang. E re hokahantse le batho ba mmala ona o mosweu le mebala e meng e teng ka hare ho mmuso wa rona. Sena se etsa hore re kgone ho sebetsa ha mmoho ka kutlwano, re ahe mmuso o kgonang ho kenyeletsa mang kapa mang hore o mong le o mong a ikutlwe a lokolohile ka hare ho naha ya rona.